Ke nagana go tshameka metshameko e jalo go ka ntsha bodutu thata-thata fa o dutse ko ntlong o sa dire sepe, mme o ka tsaya karolo mo metshamekong e jalo go ntsha bodutu.

Ee, ke nagana go fokoditse go tshameka ka namana ya metshameko ka gonne megala ya letheka ya segompieno e kgona go tsenya metshameko, e kgona go tsenya mmino, e kgona go tsenya thelebišhene, e kgona go dira dilo tse dingwe tse dinnye, jaanong batho ba segompieno kgotsa bana ga ba sa tlhole ba batla go tshameka kwa ntle ka gonne sengwe le sengwe se teng mo mogaleng ya letheka, jaanong ke ka moo ba fokoditseng go tshameka ka namana ga metshameko.

Ke nagana o ka tshameka metshameko e leng teng mo mogaleng wa letheka, ka gonne e na le dikgaisano e ka nna bollo kgotsa se sengwe.

Metshameko ya gompieno jaaka ba kgone go dirisa di eleketeroniki tsa metshameko ba kgone go bontsha gore motshameko o tshameke yang kgotsa fa e le motshameko wa koloi o kgona go bontsha gore koloi itsiwe yang o tsamaye jang jalo le jalo jaanong ke bona fela gore e le ke tsone eo itlhotlheleditse metshameko ka tsela eo ka gonne o kgona go ithuta ka go le gontsi go dirisa mogala wa letheka go na le go dirasa matsogo.

Ke rata go tshameka metshameko ya thelebišene gantsi e bitswa playstation, ke rata go tshameka ka yone ka gonne ke kgona go tshameka dikoloi, mme ke ithuta le go kgweetsa ka yone playstation.

Go tshameka metshameko ya mo inthanete go tlhotlheletsa data kgotsa Wi-Fi mme motshameko o tla e tshameka mo inthaneteng ke kgwele ya dinao dikoloi jalo le jalo.

Goo phela o tshameka motshameko wa mo inthaneteng o sa fe le nako ya go ikhutsa gantsi o fetsa data mme o senye matlho a gago ka gonne o tlabe o le mogaleng wa letheka ka nako tsotlhe, o batla go tshameka motshameko o o batlang jaanong nna motshameko o ke o ratang ke Betway, ke hollywood bets, ke kgwele ya dinao .

Ka gonne inthanete e dirisa data ke ka moo o tla ditlhokang data ko motshamekong metshameko mo interneteng.

Ke ka gore o kgone go tshameka bo dutse kwa ntlong kgotsa o kgone go ithuta pele o ka tshameka go fitlhelela a itse go tshameka jaanong fa o sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo o ka re ka Wi-Fi ka gonne o patala gangwe mme kgwedi yotlhe ka dula o na le internet.

Motho o kgona re ruta go tshameka mme o bone bokgoni ba gago ba go reetsa, ba go buisa, le go tlhaloganya seo o rutiwang ka sone, gore o kgone go tshameka ke nagana bogologolo mo megaleng ya letheka ya rona go ne go se na inthanete ke ka mo metshameko e mo inthaneteng e le teng gone jaanong go na le bogologolo.